Makhombo ya leswi i ku nkarhi wun'wanyani emugangeni va languta loko ku ri na wena a wu hakela xibukwana xa tiko. Kambe leswa kahle i ku nkarhi wun'wanyani na wena loko a wu loko ku ri ku a wu hakela xibukwana xa tiko, va wena va ku lahla kahle va tlhela va ku dlayela homu leswaku u lahliwa kahle.

Kuma mali ya wena ya ndzindzakhombo i ku, wena u fanele u hlaya u hlaya leswi nga tsariwa kumbe u hlaya milawu leyi nga tsariwa eka ndzindzakhombo, u tlhela u landzelerisa swileriso swa ndzindzakhombo. U tlhela u hakela hi nkarhi ndzindzakhombo wa wena. U nga kolotisi, ku nga vi na laha i tlulaka. Kumbe u tlula en'hwetini u nga hakeli hikuva a wu swi tivi leswaku ku ta endleka yini.

Mina ndzi nga kota ku xava leyi yi pfunaka hi bokisi, yi tlhela yi pfuna hi swakudya swa sweswi swa nkosi, yi tlhela hi pfuna hi hi ribye ra nkosi. Hikuva yeleyo ndzi ta va ndzi kha ndzi hakela mali yo ringanela ya timfanelo ta nkosi.

Vanhu va pfula tiakhawunti ta le bangi ku vekisa mali ya vona, va tlhela va vekisa timali ta vana va vona leti ti nga ta va pfuna leswaku va ya eswikolweni ta swa le tidyunivhesiti. Swi tlhela swi veka va tlhela va veka timali leti va lavaka ku xava timovha kumbe ku aka tiyindlu. Swi ta pfuna swinene eka eku eku seyivheni.

U fanele u fikelela swilaveko leswi va swi lavaka ebank-e ebangi. Swilaveko leswi va swi lavaka ebangini, na leswaku u fanele u va u u tiyimiserile leswaku u ta yi tirhisa na leswaku u fanele u u tumbeta swilo swa wena.

U fanele u fikelela leswaku bangi ya wena va nga yivi, na leswaku fanele u humesa mali yo karhi hi n'hweti leyi va yi lavaka ebangi, na leswaku u tlhela u va u u kha u swi tiva leswaku u lava ku swi tirhisa yini.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva a wu swi tivi leswaku, u ya hlangana na na na swiphiqo kwihi ende rini. So hikokwalaho ndzi vonaka leswaku ku ku inshurensa ya vutomi bya mina swi na nkoka.

Hi lowo hi lowo vekisa mali kutani a xava. Hikuva ku xava u hikuva ku xava a wa ha ri na xikweleti kumbe ku humesa mali n'hweti na n'hweti, u kuma purofiti n'hweti na n'hweti.

I ku ka i nga kombi munhu na nomborho ya PIN-i ya wena leyi u nghenaka yona eka app-e ya wena ya bangi. Naswona u nga pfumeli leswaku nambara ya wena yi i i yi va na munhu un'wanyana, kumbe va ku ri u share-ra nambara na munhu un'wanyana.

Ina wa ha ri na wa ha ri na mpfumelelo wa ku kuma UIF hikuva u u vile a nga tirha nkarhi wo leha eka khamphani yo karhi. Hikokwalaho UIF a yi lavisisi leswaku u endlile vukungundzwani, kambe yi lavisisa leswaku u tirhile nkarhi wo leha njhani.

Mina ndzi vona ku ri leyi yi funengeta matirhiselo ya vutshunguri ya siku na siku, hikuva a wu swi tivi leswaku u ta vabya rini. So siku rin'wana na rin'wana leri u vabyaka rona wo ya ka dokodela a ya ku tshungula.

U fanele ku hakela xikweleti xa xichudeni ku fikela loko u hetile n'hweti na n'hweti.

Mbilu ya mina yi nga vava swinene hikuva n'wana wa mina u ta va a karhi a tshika milorho ya yena. Ntirho wa milorho ya yena or-o tidyondzo ka milorho ya yena leyi a lavaka ku va yona.

Xo sungula lexi a ndzi ta vutisa xona a ndzi ta vutisa leswaku, njhani swi nga tirhi hikuva hi laha ndzi tshamaka kona? Hi laha ndzi tshamaka kona ende ndhawu leyi ndzi yi tshamaka kona yi le nawini, hikwalaho ka yini yi nga tirhi?

Yi olovise leswaku ku nga vi na na ntila wo leha etibangi, leswaku vanhu va ya hoxela vanhu mali kumbe ku ya teka mali.

Ku endla ndzindzakhombo wa movha swi vuyerisa hi loko movha ya wena yi tlumbiwile kumbe u nghene ekhombyeni wena u tlumbile movha ya wun'wanyani. Yi vuyerisa hileswaku va ku yisela movha ya wena yi ya lunghisiwa kumbe va ku nyika yin'wanyana.

Mina ndzi nga ndzi nga xaxameta manana wa mina, na tatana wa mina, na vana va mina, tanihi vavuyeriwa va mina. Leswaku ndzi nga humesi mali yo tala loko se ni va lovile.

Mina ndzi va tsundzuxa leswaku va nga lombi timali loko va nga swi koti ku yi hakela hikuva, bangi yi ta va blacklist-a. Va nge he swi koti ku lomba ku ri kumbe ku endla swin'wanyana etibangi nkarhi lowu taka. Swi ta va thyakisela vito.

Mina ndzi nga va vutisa leswaku ni hakela ku fika kwini? Naswona yi ta nyika mali muni, loko se ni ni humelele hi khombo hikuva a hi wa nkarhi wo leha, a hi swa nkarhi wo leha? Naswona ni ya humesa mali muni n'hweti na n'hweti?

Mina ndzi nga n'wi a pfulela ni nga n'wi vekela yona kahlekahle ni nga n'wi invest-ela yona ebangini. Ndzi tlhela ndzi endla leswaku a yi kuma n'hweti na n'hweti kumbe a dya mintswalo ya yona ya n'hweti na n'hweti.

Swi nga n'wi pfuna leswaku a kota ku tiendlela vanghana na yena hikuva exitokofeleni ma hlangana hinkwenu ivi mi mi vulavula mi tlhela mi chayelela hikokwalaho leswi swi nga n'wi endla leswaku a endla vanghana hi ndlela ya lula swinene kumbe hi ndlela yo olova swinene.

Leswi swi na nkoka swinene hikuva loko se u huma peceni i mali leyi u nga ta yi tirhisa loko se u huma pension hikuva u va u kha u nga holi nchumu. Mali leyi u nga va ta va u khi yi vekisa nkarhi wo leha ku ta va muholo wa wena wuntshwa wa n'hweti na n'hweti naswona u ta kota ku tlhela u dya na mintswalo leyi a yi tswala eka n'hweti na n'hweti.

Munhu u swi vona eka karata ra yena ra bangi laha ku nga tsariwa vito ra yena ehansi ku na tinomboro leti nga tsariwa ku akhawunti nambara laha hi kona a swi tivaka leswaku i akhawunti ya yena.

U nga ya ebangini ya wena leyi u yi tirhisaka u fika u va byela leswaku wena u lahlekeriwile hi mali leyi a wu yi vekisa ya ya pension hi ndlela yaleyo va nga fika va pfuna swinene ebangi.

Ina swi kahle hikuva a wu swi tivi leswaku u ya hundza emisaveni rini naswona leswi swi endla leswaku u nga hluphi vanhu lava nga sala loko se wena u hundze emisaveni va humesa timali to tala leswaku va kota ku ku lahla. Leswi swi na nkoka swinene kumbe ndzindzakhombo lowu wu na nkoka swinene hikuva u kota ku tilahla wena hi mali leyi a wu yi hakela ka ndzindzakhombo.

Xikongomelo xa UIF i ku va xi pfuna vanhu lava nga helela hi mitirho kumbe lava nga huma peceni leswaku va ya va ya teka timali ta vona leti va nga tirha malembe mo mo mo fika kwalaya va nga fika kona.

Mina ndzi nga vekisa mali eka TymeBank hikuva a yi dyi timali ta vanhu naswona yi na ntswalo wa kahle. Loko u vekisa mali wu na ntswalo wa le henhla wa n'hweti na n'hweti kokwalaho mina ndzi nga chuza ni nga langa yona.

Yi nga lulamisiwa hi ku va loko yi hete ku hlengeletiwa emugangeni va teka va ya yi veka ebangini kumbe va hoxela munhu loyi a nga wela hi khombo ebangini.

I mabyalwa kumbe switswotswi hikuva swi tirha ku ri vanhu va nwa va dakwa hikokwalaho ni hleketa ku ri i byalwa.

Mina ndzi vona yi ri kahle hikuva vanhu va lomba ngoma va ri karhi va lava ku yi tirhisela swilo swo ka swi nga pfuni nchumu nkarhi wun'wanyani. Nkarhi wun'wani va va yi lavela ku va xava mabyalwa kumbe ku tsakisa vanghana hikokwalaho ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku va ta dyondza na nkarhi lowu taka ku ka va nga ha lombi mali eka machonisa.

Swi ni swi nga ni vuyerisa hikuva loko ndzi lava mali hi xihatla na swi kota ku ya eka app ya mina efonini kumbe eriqinghweni ra mina ndzi fika ndzi yi endla leswaku yi huma hi nkarhi wo karhi.

E-e ku xavisa tiyindlu a hi a hi vuvekisi bya nkarhi wo leha hikuva van'wanyana a va xavi hi a va yi endli bond-o leswaku va hakela n'hweti na n'hweti va vhela va yi xava hi nkarhi wolowo hi mali yo helela hikokwalaho mina a ndzi voni yi ri vuvekisi bya nkarhi wo leha.

Mina ndzi nga seketela leya bindzu hikuva bindzu ri ta ku nghenisela mali kambe xikolo a xi ngheniseli mali naswona xi lava swilo swo tala tanihi tibuku, swo tsalela, swo tshama kasi bindzu a ri lavi mali yo tala ngopfu. Wa swi kota ku ri u tlhela u kuma mali yo tala ehenhleni ka bindzu rona leriya.

Xo sungula mina ndzi nga vutisa leswaku yi tirha njhani naswona matirhelo ya kona ya njhani na ku ni yi tirhisa loko swi te yini ebangi leswaku ndzi va ni matwisiselo ma kahle.

Mina ndzi nga hlamusela kokwana leswaku mali yo pfula khadi i mali leyi endlaka leswaku yi khoma e khadi na swaku a khadini ra yena ku va ku ri na mali naswona lexi nga ta endla leswaku a khadini ra yena a nga humesi mali hinkwayo hikuva khadi ra yena ra hakeleriwa n'hweti na n'hweti ku na mali leyi bangi yi kokaku n'hweti na n'hweti .

Swi endla nkoka wa ku munhu a pfula akhawunti leyi a yi lavaka ka bangi yin'wana na yin'wana leyi a yi tsakelaka swi endla leswaku mbilu ya yena yi tsaka na ku u va a ri na matwisiselo ya matirhelo ya bangi yeleyo naswona swi endla leswaku a kota ku veka mali kahle hi switsongotsongo.

Munhu a nga veka mali ku komba ku ku la ku ringeta bangi ya yena kumbe a yi byela munhu kumbe a ya a ya bangi straight a ya hoxa mali ku la ku test-a kumbe ku ringa khadi ra yena leswaku yi tirha njhani.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a lava ku vekisisa mali swi va easy hikuva a ndlwini ku nga endleka xin'wana na xin'wanyana kumbe ku tshwa yindlu ku tshwa na mali ya kwalomu a nga yi veka kona kambe loko a pfurile bangi khadi ra a bangi wa swi kota ku veka mali hi swintsongontsongo leswi a swi lavisaka ku veka swona naswona swi a swi dyi nkarhi.

Munhu swiletelo leswi a fanekele a swi landzela hileswaku u fane a famba na proof ya adirese ya yena lomu a tshamaka kona na pasi rakwe na leswa loko u fane a twa leswaku va ya n'wi byelaka swona ebangini a tlhela a landzelela milawu ya kona naswona u tlhela a famba na mali yo pfula khadi.

Akhawunti ya munhu yi fanele yi pfariwa hikuva nkarhi wun'wanyana i ta va a kha a kolota a nga swi twisisi leswaku kolota njhani kasi ku ta va ku ri xivangelo xa ku yena a nga zangi a ya ebangini ku ya pfarisa khadi ra yena hikuva loko a nga pfarisa u ta kolota swinene naswona hi swi ta endla leswaku a va na swikweleti hikuva ri va ri kha ri nga ri ku tirheni mara ri va ri khadi ra yena ri va ri ri na swikweleti swo tala nkarhi wun'wanyana va endla vutsotsi hi rona.

Hikuva fixed akhawunti yi endleriwe leswaku munhu u fane a rhanga a vika eka bank masiku mo karhi a nga se yi teka mali loko u teka mali hi xihatla eka fixed akhawunti ya ya nkoka hikuva leswi a mi twanana hi swona wena wa ha swi fikisanga.

Hikuva mali nkarhi wun'wanyana ya ringa, u nga ku wena u tibyela leswaku wa yi veka ivi endzhaku ka nkarhi u yi dya se ka fixed account a swi kotakali leswaku u yi dya a swi kotakali ngopfu leswaku u yi dya naswona yi va yi ri emavokweni ma kahle eka fixed account hikuva a wu koki a wu koki mali hambi swi nga yangi a wu teki mali hambi swi nga yangi hi kona.

Ku pfala akhawunti i ku va wena u ya eka tibangi teleto u fika u va hlamusela leswaku wena u lava ku pfala bangi naswona u u va nyika xivangelo xo karhi leswi lexi xi endlaka leswaku wena u pfala bangi ya wena u pfala akhawunti ya wena.

Hi leswi xivangelo hileswaku vanhu a va swi koti ku hlayisa mali naswona loko va yi va yi veka va swi endla leswaku loko ku ri na ku humelele nghozi yo karhi emutini va kota ku tirhisa yona kumbe van'wana va endlela vana va vona ku ya etiyunivhesiti loko se va kurile.

Fixed akhawunti i akhawunti leyi vekaka mali ya wena hi nkarhi wo karhi ya ku pimela kumbe yi ku endla u langa leswaku wena u lava ku vekisisa mali ya wena ku fikela kwini naswona yi teka mali eka siku ro karhi leri wena na yona mi nga twanana eka yona naswona a yi tekiwi siku rihi na rihi wena u fanele ku ya ebangini kumbe u nghena ka app ya wena u fika u u u endla leswi va swi vitanaka i notice ivi ya yi ta ku byela leswaku mali ya wena yi ta huma ku a endzhaku ka masiku mangani.